Ndicinga ukubana into esingayenza kukuhamba izikolo sikhuthaze abantwana abasebancinci abangamantombazana, sibaxelele ngokubaluleka kokudlala kwebhola ekhatywayo. Sibabonise nabo bazive, bazibone ukuthi bangayidlala le bhola, bangazithatheli phantsi. Sibenzele umzekelo nangeBanyana Babanya. Sibabonise, sibaxelele ubana asikho i-sport esikhethileyo. Asikhethi i-sport, nabani na angasidlala.

Abaqeqeshi badlala indima enkulu kakhulu kwezemidlalo esikolweni bayafana nabazali kwaba bantwana. Bayabafundisa imbeko, bayabafundisa ukudlala, umdlalo ke noba ngowuphi na imbeko uzawuyifumana. Ikufundisa ukuzithoba apho, uzayifundiswa imbeko, uhloniphe abanye abantu. Ngamanye amazwi ndizama ukuthi abaqeqeshi bayidlala badlala indima enkulu kakhulu ezikolweni kubantwana bethu.

Mntanam, njengamzali ndithi mandikuxhobise apha, ukudlala umdlalo wevidiyo kwi-intanethi nabantu ongabaziyo kuyingozi. Baza kuloba mntanam, bakulobe kuba nidlala le vidiyo. Bakuqhathe, bakuqhathe mntanam. Bakuphe neemali bafune uba nidibane ezindaweni. Akulunganga mntanam, abantu, abantwana bayebiwa, abantwana bayathathwa basiwe kwiindawo ngeendawo bayosetyenziswa ngokuthengisa imizimba, bethathwe kwezi vidiyo zeintanethi. Hambela kude ke mntanam kwividiyo zeintanethi nabantu ongabaziyo kuyingozi, kuyingozi kakhulu.

Molweni, klasi. Namhlanje ndifuna ukuthetha nabantwana aba bangamantombazana ngomdlalo weqakamba kunye nowombhoxo. Niyabona bantwana bam thina sakhula kusithiwa ngowamakhwenkwe kuphela, ayikho leyo nto. Ndifuna ukunixelela nina ingena apha eziqhitsini kuni, ayikho leyo nto. Andithi niyabona ezithivini uba ngoku iqakamba seyidlalwana nangamanina, nombhoxo udlalwa nangamanina? Nani ningayenza loo nto. Kwamna ndifuna ukuthetha nenqununu, utitshala omkhulu, ndifuna ukuthetha naye ngomso into yokubana ndicela apha esikolweni kuvulwe iklabhu yombhoxo yamanina weqakamba, sikwazi ukubana sithenge izinto zokudlala nikwazi ukuba niqalise loo mdlalo lowo bantwana bam. Umnandi kakhulu lowo mdlalo awukhethanga ukubana ulinina okanye usisini sobuduna.

Ezemidlalo ezikolweni ziluncedo kakhulu ekuloleni abantwana. Abantwana bayakwazi ngexesha lokubana kuyodlalwa bahambe bayodlala, bakhe balibale balibale. Bakhumbuze ingqondo, iingqondo zikhe zibethwe ngumoya, bazirefreshe ngolwimi lwasemzini. Kubalulekile kakhulu ezemidlalo ezikolweni, ziluncedo olukhulu ebantwaneni bethu bakhe balibale neemeko zasemva emakhaya abasuka kuwo. Umntwana alibale umntwana, ahambe ayodlala. Ziluncedo kakhulu, ziyazikhupha ezaa ezaa ngcinga zisemntwaneni zokubana emva kunjani apho asuka khona okanye into ibisenzeka eklasini, akhe alibale. Enkosi.

Ndingathi nguSiya Kolisi. USiya Kolisi ube ngumzekelo omhle kakhulu kubantwana bethu abangamakhwenkwe ngoba naye iphupha, liphupha lakhe eli alifezekisileyo kade kakabini eba yintshatsheli. Kusuka esengumntana omncinci ezibandakanye nomdlalo wombhoxo and akasuki kwidolophu ethenitheni, enkulu, enjaninjani, uzisukela ezilalini zalapha eMpuma Koloni kodwa ngoku seyitshantsheli yelizwe. Loo nto ikhuthaza abantwana bethu abancinci abasengamakhwenkwe ukubana iphupha alifuni umnikazi walo esaphila, nabo kusasa bazawuba ngabanye ooSiya Kolisi abantwana bethu. USiya Kolisi makahlale engumzekelo omhle ebantwaneni bethu kwezemidlalo wombhoxo, nakowuphi na umdlalo. Enkosi.

Ndingathi mna nguThembi Kgatlana. UThembi Kgatlana ungumzekelo omhle kubantwana abangamantombazana balapha eMzantsi Afrika. UThembi Kgatlana uwinile kwitumente eyayidlala eyamanina kwiminyaka embalwa edlulileyo, kwayena waphinde wadlala phesheya kolwandle. Waphinde kwayena waba ngumkhokheli weli qela laliwina leBanyana Banyana. Loo nto ke iyabakhuthaza abanye abantwana abangamantombazana ukubana ibhola ekhatywayo namantombazana ayakwazi ukuyidlala futhi aphumelele abuye nento, nembasa.